Hona le mabaka a molao a a etsang ho re diaparo tsa setso di se ke tsa aparwa hangata dibakeng tsa mesebetsi, tsa sejwalejwale haholo di-office-ing. E ngwe ya mabaka ke ho re melao wa melao ya meaparo di-office tse ngata di na le molao ya melao ya moaparo, e e hlokang ho re basebetsi ba apere diaparo tsa bo kgwebo tsa mokgwa wa bophirimela. Tse kang di-suit le di-tie.

Taba ya meaho e sa rerwang e o hape e tsejwang ka ho re ke mekhukhu kapa mekhukhu ke bothata bo bo rarahaneng, Bo nang le dikarolo tse ngata bo amang dinaha tse ngata, ho kenyeleditswe Afrika Borwa. Ho ya ka maikutlo aka lebaka leo ka lona batho ba iphumanang ba dula dibakeng tse sa rerwang, ke mabaka a mangata a kenyeletsang bofuma, khaello ya matlo a theko e tlase le phihlello e fokolang ya ditshebeletso tsa ma ntlha.

Dijo tsa setso di pheta karolo ya bohlokwa ho re re thusa ho hopola h ore na re bo mang, le ho re na re tswa hokae. Ha ngata di metse ka metso ho lefa le o la lefa la rona la setso mme re, mme di pitisetswa monokong wa o mong ho ya ho o mong. Ho ho lokiswa le ho jewa ha dijo tsa setso ho ka tsosa maikutlo a ho labalabela le ho hokahana le baholoholo ba rona. Mme ho ka re thusa ho hopola boitsebahetso ba rona ka setso.

Tlwaelo ya ho fa bana mabitso a malapa a tsejwang hape a e le mabitso a setso kapa a setso. Ke moetlo o tlwaelehileng ditsong tse ngata tsa ma-Afrika. Hangata mabitso ana a na le moelelo o tebileng, mme o mme a a kgethelwa ho bontsha le leloko la ngwana, la ngwana history ya lelapa kapa setso sa hae. Le ha ho le jwalo, ka ka sebele ho tlwaelehile ho re batswadi ba seke ba kenyeletsa mabitso ana ditlalehong tsa tswalo ya ngwana wa bona. Mme ho na le mabaka a mmalwa a sena.

Tlhokeho ya mosebetsi ke bothata bo raharahaneng bo hlokang mekgwa e mengata ya ho rarolla bothata. Mona ke tse ding tsa di tharollo tse ka thusang ho fokotsa tlhokeho ya mosebetsi malapeng le setjhabeng. Mmuso o ka theha mananeo a tlhahiso ya mesebetsi, merero ya ntlafatso ya mahae. Ntlafatso ya temo micro micro finance le le le kgwebo, thuto ya kwetliso ya ditsebo.